Ndicela ukuqonda mfundisi okokuba le khampani, le nkampani yalo masingcwabane inexesha elingakanani ikhona. Xa ndinokufaka abantu abayi-six abathandathu ndiya kuzuza zibhenefithi zini, ndiya kuzuza malini xa ndinoba kanti ndingcwaba omnye welungu? Yintoni enizidingayo xa kufuneka ndikleyimile, xa kufuneka ndize ngaphambili?

Nhinhi, kaloku xa uzawuyovula amakhadi ebhenki, xa uzawuvula iakhawunti yebhenki, kufuneka uye phaa uphethe i-ID yakho. Uyokhangela ileta yokuhlala esisiqinisekiso ukuba uhlala kule dolophu uhlala kuyo, uya kuyifumana kuceba okanye uyifumane kuSibonda. Uphathe nemadlana nje ukwenzela xa ugqiba ukuvula le akhawunti udiphozithe ufake le mali kulaa akhawunti izohlala ivulekile, izohlala ilindele imali.

URhulumente usenzele izinto lula if, ngoku imali siyijonga efowunini. Imali siyakwazi nokuyikhupha kwezi zikroxo zikwalapha ezilalini, akudingakali okokuba masihambe siboleka imali zokukhwela. Siyakwazi ngoku uthatha ifowuni, uthathe i-ID uye kwisikroxo esikufutshane nawe uyokhupha imali wenze igrosa yakho. URhulumente wenze kakuhle ngoba asisasebenzisi zimali zokhwela, asisafoli zilayini. Kunqabe noba masigqejwe amaduma ngamaphara.

Mhlobo wam, ingakusebenzela kakhulu into yokuba uthathe le moto uyiqhubayo ngoku uyoyifaka, uyatshintshisa ukwenzela into yoba ungazungena kakhulu empokothweni xa ufuna le uyifunayo intsha. Le imoto uzayifaka ngoku iza kuphungulela umthwalo ngoba ikhona imali ozayikheshina kule moto then ube nakho ke ngoku ukudipozitha ngayo le moto intsha uyifunayo.